Ha ho ka kgothaletswa hore banana banana le bona ba tsebe balekane ba bona, kapa bashemane ba ba robalang le bona mehlaena. Ke yona ntho e ka thusang hore ha ngwana a a tlo ba teng kapa ha sa eng, ha sa imme, a tsebe hore ke mang mang a ng emisitseng. Moshanyana oo, a tsebe ho latwa a kgone ho nka maikarabelo jwalo ka nako tse fetileng.

Nna, nna ke kile ka ya clinic-ing ho na le abuti a na lla ka lehlaba. O la lla ka lehlaba ho tloha ka hora ya botshelela ho fihla ka hora ya botshelela. A ntsa a dutse moo hora ya botshelela hoseng, a ntsa a dutse moo a lla ka lehlaba. Itse ha na re o kgathetse, o batla ho beha hlooho fatshe ditulong tsa hona moo clinic-ing. Ya ba ko feela ha hae.

Taba ke hore batho mona makeisheneng kapa motseng ha ba na tsebo e kaalo ya hore bana ba tlametse ba je jwang. Ba ska jang ba je eng. Ke yona ntho e kgallang phepo ya e nepahetseng le malwetse a ka thibelwang ha bonolo.

Taba ke ntho ya hloko ya mosebetsi. Bongata ha re sheba batho ba nwang jwala. Ba tsubang thethefatsi ke bashemane hobane ba hloka mosebetsi ebile ha ba tshwere ha ba le thethefatsing. Ba le jwaleng, ke eo ba kgonang ho ntsha mathata a bona teng. So, ha nka ba le menyetla e mengata ya mosebetsi, ke yona e ka thusang batho bana hore le tahi e fokotsehe setjhabeng . Matsholo a hloka a ho hlokomedisa batho ka jwala le tshebediso e mpe le a jwala le dithethefatsi, a ka kgona hore ba ba kgone ho a etsa. Le makeisheneng mona, ho be le mo ba tsebang hore ho be ho be ho na le letsholo kae kae kwaneng mane a le mane, le ha e nka ba ha nngwe ha kgwedi ka kgwedi kapa habedi.

Ntho eo ha ya loka hore ke kgone ho fumana dikete tseo tse leshome. Nka mo tlaleha, ausi oo ho ba ho ba melao, melaong le seponeseng kapa ho ba health service. Ke mo tlalehe le ha ke sa ipolele hore ke nna mang.

Haholo di-clinic-ing le dipatala borakgwebo kaofela bona ba rekisa dijo tsa hoseng le tsa motshehare. Ke tsona ntho tseo ba di etsang haholo di-clinic-ing moo.

Jo le nna e kile ka mpontsha ekare ke na le matshwao a teng ebile ke le mosebetsing. Ke utlwa ke hatsela haholo , ke sa kgone ho hema. Ke sa kgone le ho tsamaya hantle ke futhumala, ke a hatsela, ke futhumala, ke hatsela ebile se ke ikopa le mosebetsing. Ba ba ba mfa diofonyana tse itseng. Ba re ke ye matsatsing a phomolo ha ba ne ba re file hothwe re dule matsatsi a fourteen hae.

Motho ha ka ba le a ikutlwa ekare o na le lefu lena la kang la kankere. Ho bohlokwa hore a nne a itekole hore motho wa ntate o motho wa mme. Ho na le nka hore o tla ba le peininyana e itseng e hanang ho fela. O utlwe ekare e etsa kurunyana nthong ho wena mona na e batla o potlakele sepetlele ba kgone ho ho lekola. Ba bone hore na ke yona kankere kapa tjhe. Haebane le teng ba tla o fumanisa, ba tla o fumanela ntho e tla e fokotsang.

Haholo haebane, haebane clinic-ing kapa sepetlele ba tlwaetse ho thusa ka potlako. Re kgona ho utlwisisa ha ke bona hore ho na le batho ba lemanatsehileng ho feta ka moo, nna ne ke ise lebaka la ka la lebaka la ka ka teng ebile o tla utlwisisa ebile kang ke a tseba hore le ka ho sasa ke tla boela ke kgutla.

Ha wa loka hohang hore ba patadiswe dipetleleng tsa poraefete, nna ho no ya ka nna. Ne ke tla etsa hore haebane ba na ba tsamaya di dipetlele kapa di-clinic tsa makeisheneng tse tsa molao. Ha ba fumane mangolo a bona a hore tloho ka letsatsi le itseng tloho ka letsatsi le itseng. Ba ka ya ka le ka ona dipetleleng tsa poraefete ba kgone ho fumana thuso, hobane haholo batsofe ke bona ba tlalang dipetleleng tsa tsa molao. So, ya thusa haholo hore batho ba ba fumane thuso, ba ka kgona ho fumana thuso haholo dipetleleng tsa poraefete ka ona di mangolo a di-clinic kapa dipetlele tsa mmuso.

Mmuso haholo o tlameha hore o hire o, o hire batho ba batjha ba banka, ba ba ba ba bangatanyana le ha ekaba ba le ba re ba bitsang di-intern. Ba kgone ho kry-a mosebetsi o itseng kapa tsebo e itseng hore ba ka thusa le hore clinic e be le service e hantle.

Motswalle wa tseba le ha ho ka ba jwang kapa jwang clinic-ing, haebane o lematsehileng haholo kapa hona le ntho e hlokang tshebeletso ya potlako. O hloka fela hore o be le mamello haholo hobane thuso ya ka pele o tlilo e fumana.

Le ha ho le thata hore o ka bua le motho ka mathata o na leng ona, mohlomong ho ya clinic-ing ho tla thusa hobane ho na le batho bao o kgonang ho bua le bona hona moo clinic-ing. Ba o fe le tsona dipidisi tsa teng tse ka thusang ho e thoula hanyane ebile e tla ba treatment-e e tla o tshwarang nako e itseng ho fihlela depression ya hao e fela. Ebile thuso o tla be o e thotse haholo.

E reretswe hore e thuse batho ba bo ntate hlalefisa kapa ka ho ba tsebisa ka di siki tse amanang haholo le batho ba bo ntate. Jwalo ka wa botona, e leng yona kankere ya botona . Kokwanahloko ena ya H_ I_ V le tse ding tse amanang le batho ba bo ntate.

Re hloka haholo re be le mananeo a kgonang hore re dule re le batho ba bo ntate. Re kgone ho bua ka ntho tsohle tse re tshwereng. Ho ka ba le motho o mong ya fetileng moo a na leng tsebo ya hore motho a ka feta nthong eo jwang. Ntho tse ngata di ka tloha ebile le kelellong.

Batswadi haholo ba tlameha hore ba tsebe hore ngwanaka o tlameha hore a ye lebollong kapa ha tlameha. Ba ba rute ntho tse ding ho tloha malapeng pele ba ka ba isa moo hobane thabeng ba kopana le ntho tse ding tse sa ba, ba sa tlwaelang ho di bona kapa tse ba sa di tsebeng. Ke tsona tse etsang hore ba qetelle ba se ba hlokahala.

Tjhe, ha di-company di di tsa poraefete, di batla ho fana ka dijo tse se di phehilwe. Sekolo dikolo di tlameha hore di ya di amohelwa hobane haholo hobane di-company tsena di fana ka tjhelete. Tjhelete ena kaofela ha yona ha e felle le mabakeng, e tlamehile e fella ho ona. Neng neng ba tla e re ba tla di reka dijo mara di sa felle bana. Sekolo se seholo ka nako eo.